Ezokuthi kubekhona abaphathi bamabhola bona bonke mese iy'ngane kuthiwa azifike zizodlala lento ekuthiwa ithonamenti la khona zizokwazi ukuthi kuthathwe labo abanamakhono, bathathwe bayoqeqeshwa abaphathi abaphezulu khona bezokwazi ukuba baveze amakhono abo njengabafundi.

Ngingaphatheka kabi kakhulu ngoba ngabe ngishintsha into engiyithandayo ngiyokwenza into engingayithandi. Ngingaphatheka kabi ngempela, ngingaphatheka kabi ngempela, ngoba leyo nto leyo engiyobe sengiyenza iyobe ingasasuki kimina, ngiyobe ngingasayenzi ngothando nesasasa nogqozi. Ngiyobe sengiyenzela ukuthi ngithole imali.

Ubuchwepheshe kube nomthelela omubi kabi, omubi kabi, omubi. Yize kwabanye ubuchwepheshe bezinto ezikhona bulethe isifundo esikhulu sokuthi bakwazi ukuba benze imali, bazenzele imali bona bengaceli imali ebazalini. Kodwa ey'nganeni ezizele ukuthi zizofuna ukubukwa ngabantu, zizofuna ukuyibonisa ukuthi zona zingobani, zithandani, umthelelo omubi ofike nayo. Ubuchwepheshe bufike nomthelelo omubi kwezinye iy'ngane futhi ubuchwepheshe bufike nomthelela omuhle kubantu abasha ngoba bayakwazi ukuba bazenzele imali.

Ngingamkhuthaza ngokuthi ngimtshele ukuthi uma edlala akangacabangi ukuthi akangalindeli ukuthi uzowina, akangalindeli ukuthi uzowina, yena akadlalele ukuthi ajabule, adlale nezinye iy'ngane khona ezothola intokozo kuyena ngaphakathi, engadlaleli ukuthi izowina or ufuna ukuwina.

Ngiphatheka kabi kakhulu, ngiphatheka kabi ngoba ngisuke ngingazi abangani bami bazongibuka kanjani noma bazongibuka ngesehluleki noma bazongibuka kanjani. Ngizizwa nje ngingelutho uma sengihlulekile phambi kwabangani bami.

Uma ngicabanga imidlalo yendabuko ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba imidlalo yendabuko iletha ukuthokoza ebantwini, iletha ukuhlangana ebantwini, abantu bathola ukujabula kuyona yonke into abasuke beyenza, abantu bayahlangana ndawonye bethandane.

Emphakathini wangasekhaya, izinto abizibona abazibona komabonakude noma yizona izinto abazibona emafonini abazithembi. Ngisho ungabatshela ngazo ukuthi bazokwazi ukuthi benze imali. Abazithembi bacabanga ukuthi yonke into bazoqolwa yona. Uma ukewaphatha ukuthi kumele basebenzise ama-ID abo bavele bacabange ukuthi bazoqolwa. Lento iyaqola kanti kumele umuntu azenzele imali yena ngefoni yakhe kwaphela.

Lokhu okutholakala kosomabonakude, okutholakala emafonini, umuntu asebenze ehleli ekhaya, asebenze ngendlela afuna ukusebenza ngayo ngesikhathi afuna ukusebenza ngaso. Leyo ndlela leyo, uyakwazi ukuthi uzenzele imali uhleli ekhaya, uzenzele imali usengubeni yakho.

Wukuthi basho ukuthi njalo ngama-weekend ngoMgqibelo noma ngoLey'hlanu kuzobakhona imincintiswano ezobakhona, kuzoba khona imncintiswano ezobakhona noma umuntu uma efuna ukujima engeza azojima ngoMgqibelo, nangamaSonto, agijime ngendlela athanda ngayo.

Wakwenza ngoba kwakukhona umuntu owayeseceleni kwakhe, emtshela ukuthi ngokudweba kwakhe engenza imali ngakho. Kwase kusukela lapho-ke wayeka ukudweba for ukuzilibazisa wase edweba ngoba ezothola imali.

Izimiso zokuphepha okufanele zibe khona ukuthi kuhlezi kube khona abantu bezempilo, abantu bosizo lokuqala ababakhona for abadlali abasuke bedlala ibhola. Uma kuwukuthi bayalimala usizo lokuqala balithole, balithole kalula ngoba lisuke likuphi, lisuke liseceleni kwabo.

Yebo, kungenzeka ukuthi umsebenzi wokuzilibazisa ungenise imali eningi, kunokuba uvuke njalo ekuseni uye emsebenzini ubuye ntambama. Kanti lo wokuzilibazisa uzosebenza inoma inini ngesikhathi esithandwa nguwena.

Ngithi iy'ngane uma zidlala lo mdlalo lo, zizokwazi ukuba zithole imali uma ziwudlala, noma ngithi zizokwazi ukuba ziphume ngaphandle ziyozijabulisa zidlale wonke umdlalo eziwuthandayo.